Ndingabaxelela abantu ukuba ndiyayiqonda yaye ndayazi ukuba kubalulekile kwamasapho ngamasapho uqhuba ngoba okokuqala kukwakha ubuhlobo kunye nokonwaba, yaye luvuyo nje ukuba mawuqhube uhambo olude. Kodwa ke ndingabaxelela bana masikhumbule ukuba ukhuseleko kuqala kubalulekile. Ngoko ke xa bethatha inqwelo yomoya lukhuselo emakhayeni abo, lukhuselo kusapho lwabo ngoba ngoku into eza kwenzeka bazakhawuleza bafike msinya kwiindawo apho baya khona kuyo. Yaye kunye neengozi ezindleleni kunye nokuvaleleka kweendlela kwenzeka ke ngoku ubana kube lula abantu bana mabagqithe ngoba iimoto ezihamba endleleni zimbalwa abantu bayahamba ngenqwelo yomoya.

Eyona nto ndiyibona yenza uba makuxinane endleleni zizithuthi ezi zinkulu yaye nabantu abangakwazi uqhuba kahle endleleni, abantu abanye abathanda uthatha indawo zabantu endleleni. Yenze loo nto kubekho uxinano endleleni.

Okokuqala, ubona abantu abahlala kwiindawo ngeendawo. Okwesibini, uhamba iindawo ngeendawo ezintle endizaziyo nendingazaziyo, nokutya endizamane ndikutya apha endleleni kwiindawo ngeendawo.

Okokuqala ndingadideka kodwa ke uba ndiyabona ayide ifike ifika kudala, ndawuxelela abasebenzi bam ukuba namhlanje andizukufika ngexesha ngoba ibhasi yam ayilibambanga ixesha namhlanje. Ukuba ndingumntu ophangelayo ndawuxelela abaqeshwa bam ukuba namhlanje kwenzeka ntoni.

Ndingaqinisekisa ukuba urhulumente wenza ngandlela yonke ukuba abantu abakhela izindlu kude mabakhawuleze benze bancediswe ngurhulumente babakhele izindlu zabo kwiindawo ezisondeleyo. Yaye urhulumente makabeke umthetho kwabantu abakhela izindlu kude ngoba akukho lula xa besezingxakini bekude. Ngoko ke koko endikucebisayo.

Eyokuqala suba abantu abakhwela iimoto abafuni ushiywa. Okwesibini, abeqhubi suba befuna imali yaye ke abanye umthetho wabo bona bayanyakathisa njee noba kutheni noba kwenzeka ntoni na.

Ndikhumbula ixesha bendiqhele ukuya esikolweni ngeenyawo. Amaxesha amanintsi bendidibana nabantu abaphangelayo abangenamoto, abahambayo nabo abaphangelayo. Loo nto yandothusa uba abantu abanintsi xa bephangela bahamba ngeenyawo. Mna ke ngokokwam ndandiyonwabela ngoba ndingumntu othandayo uhamba.

Ndiyacela bantu ukuba nilungise itikiti lam. Nibhale ukuba ndiya eThekwini, umna andiyi eThekwini, itikiti lam ndalibhalisela uba malithi eGqeberha. Mna ndiya eGqeberha eBhayi not eThekwini. Ndicela nililungise ndiyacela bantu.

Inceda abaqeshwa ukuba bafike msinya emsebenzini yaye bafike ngexesha. Okwesibini, inceda ukuba bakhe baqinise ubuhlobo babo bekampani ukuba ikampani ikhule bakwazi usebenzisana bonke. Yaye okwesithathu, inceda ukuba imalingxoweni yekampani ukuba ikhule, igcinwe, yaye isetyenziswe ngendlela, bemane besiza namacebo ngamacebo kuze bade bayofika emsebenzini.

Ewe, ke ishishini leelori ngelona endingaliqondiyo. Ngoko ke ngamanye amaxesha ndiye ndizibuze imibuzo bana ezi lori ziya phi, ziphethe ntoni phaa kuzo ngoba ngeyona ngelona shishini endifuna uliqonda kakhulu.

Kukuba ndithathe imali yabantu ndibabhatalele apha kum yaye kulaa mali yabo ndithathe itshintshi yam.

Ukuqhuba imoto enkulu yaye ende enamandla yaye ke ndiyiqhuba ixesha elide ndisiya kude. Loo nto ke iyawundenza bana nakwiindawo endiqhuba kuzo ndiqwalasele xa ndiqhuba ngoba yonke into enzima ilapha kule moto iyilori. Ngoko ke ngumcelimngeni kakhulu ngoba kuzawufuneka ndikwazi uqhuba ebusuku ndikwazi uqhuba nasemini, nabantu naxa ndindedwa, umgama omde nomthwalo.